Abantu apha ndihlala khona into abathanda ukuyenza okanye umsebenzi abathanda ukuwenza ngumsebenzi wokusebenzisa udaka, benze izitya neekomityi besebenzisa udongwe.

Ubuhlobo buba lula kakhulu xa abantu bedibana ngokusebenzisa imidlalo kuba kaloku bathi bancokole yaye kubekho utshintshatshintsho lwezimvo ngezinto ezithi zahluke.

Ndibuya esikolweni ndenze umsebenzi wesikolo uba ndinawo, emveni koko ndiyodibana nabahlobo bam siyokudlala ibhola. Ndibuye ke ngoku emalanga xa sele sigqibile.

Ndithanda ukubukela umdlalo webhola kuba ndiyawuthanda kakhulu yaye ndinabantu endibathandayo phayana abadlalayo. Koko ngabo abantu abaye mandenze ndibe nothando lwalo mdlalo.

Ukuzilimela igadi kungumsebenzi wokuzonwabisa osempilweni kuba kaloku izityalo zinendlela ezithi zikwazi ukuwenza umoya wakho wonwabe. Yaye abanye abantu ke bayakwazi uthatha izityalo ngongathi babantu. Uyawuze ufike umntu encokola nesityalo ngongathi uncokola nomntu lowo ozamva yaye ozawuthi amphendule.

Umgangatho weqela lesizwe lebhola yomnyazi ndingathi limile kuba kaloku azange nangenye imini ndaze ndababona abantu abadlala ibhola yomnyazi, yaye andibazi nokubazi. Yaye andikhe ndifike kuthiwa kukho apho kudlalwa khona ibhola yomnyazi.

Umdlalo endikhule ndiwudlala nguduve apho siye senze ibhola ngeeplastiki, kubekho amaqela amabini. Elinye iqela likhuphisana nelinye ngokokubana abo badlali belo qela bazawuthi babethane ngebhola. Othe wabe uyaphumelela, liqela lakhe eliphumelelayo.

Ndingakhetha okokubana ndibe nguRonaldo kuba uRonaldo ndiyamthanda kakhulu yaye sele enamanqaku amanintsi anawo athe wabe uyawafaka oko waqala ukudlala. Yaye uye athi kuloo timu angene kuyo wadlala nayo, iwine ngobukho bakhe kuba uyakwazi ukudlala kakuhle nabanye abantu.

Igama iBafana Bafana liyahambelana neli qela kuba kaloku umdlalo webhola ekhatywayo ngumdlalo ixesha elininzi odlalwa ngabafana. Yaye ke igama elithi Bafana Bafana lifanele kakhulu loo mdlalo.

Izinto endizenzayo ezohlukileyo ngeeholide zoluntu ndiye ndenze ii-beads okanye ndithunge. Loo nto ithi indonwabise kakhulu kuba kaloku ndithi xa sendiyenzile yonke loo nto, ndikwazi ukunikela kubantu abangathathi ntweni.

Inxaxheba endakhe ndayithatha yeyokokubana ndiye konyuka intaba. Loo nto ke ndingathi yandenza ndaziva ndonwabile kakhulu yaye nomoya wam wonwabile. Kuba kaloku laa mgama uhamba laa ndlela uhamba nabantu, niye ndizifumane senincokola ngezinto ezahlukenayo yaye ninikana nolwazi ngezinto ezahlukeneyo. Nto leyo ethi nawe ikuphe okokubana ube nokuthula ngokwasemoyeni yaye uzole.

Ndingumntu othanda kakhulu udlala imidlalo kuba ndingumntu othandayo nokuzivocavoca. Ngoko xa sithe ke ngoku kwabakho imidlalo ethi ibe khona, iye indincedisa nam kwiphulo lam lokokubana ndihlale ndisempilweni.